Ha ke bua, ka taba ya ho ba le ntlo ya pele, ke ho utlwa hore ke mohato o moholo bakeng sa lelapa ho balla le tjhelete ya mosebetsi wa phethiso ke karolo e bohlokwa haholo. Hobane e thusa ho netefatsa hore, botho ba hao le maemo a tsa madi a tla hlahloba hore na o lokela ho fumana mokoloko kapa tjhe. Ka molao ha hona mokgwa wa ho baleha mosebetsi wa phethiso hobane o se o lebelletse ho netefatsa hore motho ya rekang a na le bokgoni ba ho lefa. Ha ke nahana ka matlole a botho, ke hlokomela hore ho ba le maikutlo a sireletsehileng le ho ba netefatsa hore o tla kgona ho lefa mokoloko ka nako e nepahetseng ho bontsha boikarabelo, ho ba le ntlo ke boikano bo boholo mme hape ke monyetla wa ho matlafatsa botho ba hao ka ho ba moikarabedi.

Cheque account hangata e na le ditefiso tse phahameng ho feta savings accounts, ka lebaka la mesebetsi e mengata e kang ho ngola cheque ho na le ditefiso ka cjeque, ho sebedisa debit card ho ka ba le ditifiso ka ho etsa ditheko, ho nka tjhelete ka ATM ditifiso tse ding tsa ho nka tjhelete ka machine ya banka e seng ya hao. Savings accounts ha ngata ha ena ditifiso tse ngata haholo hobane e lebitsitse ho boloka tjhelete, melao ya palo ya di theko transaction limits. Savings accounts ha ngata e na le palo e lekanyeditsweng ya ditheko ka kgwedi o sa lekanyetswe ho ATM kapa ho banka ka sebele. Haeba motho a feta palo ena, banka e tla lefisa ditifiso.

Ha motho a le dikolotong tse ngata ngata, o tlameya hore a ye bankeng ya hae, a yo buisana le bona, a ba jwetse mathata a hae hore ba kgone ho thola tsela ya hore a ka patala jwang, ho ba dibankeng kapa dishopong moo eleng hore o na le di-account teng, ba kgona ho fokoletsa tjhelete, e leng hore wa e patala ka kgwedi, le bontshane ka mokgwa o kgolang ka teng le dikoloto tse ngata tseo o nang le tsona, e ebe o kgona ho patala tjhelete, e leng hore e ka tlase ho e leng hore o ntso e patala kgwedi le kgwedi. Ho betere jwalo hona le hore o ntso ba balehela, o ntse o sa arabe mehala ya bona, o mpe o etse tumellano le bona hore o tla no ntso patala hanyane hanyane kgwedi le kgwedi.

Mosuwe-hlooho, ka mokgo ke tla kgona ho patala ka teng, ke ka letsatsi hobane tekanyetso ya ka ka letsatsi ke dikete tse hlano. Ke ne ke kopa hore re mpe re dumellane ka hore ke patale ka letsatsi ka leng ho ba, mona tjhelete e ke e tshwereng ha ke kgone ho e sebedisa kaofela ka letsatsi le le leng. Kea leboha.

Le kae ausi? Eya hle, hao! ke batla ho tseba hore jwale hantle ntle ho etsahalang account-ong ya ka, ka ha ke bona hore, ke na le mashome a tsheletseng account-ong jwale ke ne ke re, ke ya e ntsha ke ya e hloka empa molaetsa o re nka se kgone ho e fumana. Ke ne ke kopa hlalosetso ya hore ho etsahala eng account-ong ya ka, ke bone hore ke etse jwang hobane ehlile tjhelete ena ya account-ong mona kea e hloka. Kea leboha.

Ho dikete tseo tse tharo tseo, mme wa ka ke tlo mo romella dikete tse pedi le makgolo a supileng hore ke kgone ho thola makgolo ao a mararo a ho patala instant payment.

Ho sa tshepe ha ka hore insurance e tlo patala, tjhelete e tlo mpatala ke hobane tjhelete ena e nyane ebilane le di-charges tse ba buang ka tsona, tse hlahang pampiring setatementeng sa kgwedi le kgwedi. Ke ka hoo ke sa tshepeng ho ba le insurance kapa ke patale tjhelete e ba ntshepisang hore ke tla patala premium e nyane hobane ha ke ba le mathata mo, ke bona hape ba tla beng ba re ba mpalla ntho tse ngata.

O tlameha hore a ye ho NSFAS, ayo apply-ela for NSFAS, because NSFAS e kgona ho fa tjhelete ya kgwedi le kgwedi. O tlameha ho ya sekolong le teng a apply-ele bursary, o tlameha ho ya bankeng ayo apply-ela study loan.

Ke nahana hore banka ya ka e santsane e tlo tla e tlo kenya ATM ya bona. Ke nahana hore banka ya ka e santsane e batla ho sheba hore di-ATM tsena tse tlo kenang batho ba tlo di amohela jwang. Ba sampane ba sheba risk pele, ba santsane ba sheba hore ho secure ha kae moo ba tlo di kenyang di-ATM.